Okokuqala, kufanele babeke phambili imfundo yomzimba kanye nemidlalo, njengengxenye ebalulekile yezikole nekharikhulamu yesikole, nayo ingasungula ubudlelwano obuqinile nezinhlangano zemidlalo yendawo, ama-club kanye nemiphakathi, ukuhlinzeka abafundi, ukufinyelela kwezemidlalo nemisebenzi ehlukahlukene.

Ukuxhumana okungokozwelo engikuzwayo ngeqembu lami kungokomuntu isiqu uqobo. Imvamisa kugxile emphakathini kanye nomuzwa wokuba yilungu. Noma ngabe ngigubha ukunqoba noma ukukhumbula ukuphelelwa yithemba, imizwa engiyizwayo iyiqiniso futhi inamandla yenza isipiliyoni sokuxhasa iqembu lami engilithandayo.

Nikeza ukuqeqeshwa okuphelele nokusekela, ukusiza osomabhizinisi bendawo balungiselele imakethe yamazwe omhlaba. Lokhu kungafaka ama-workshop okumaketha, amanani entengo namasu okuthengisa, kanye nesiqondisi sendlela sokubonisa kahle imikhiqizo yawo ngempumelelo. Yenza ukuxhumana phakathi kwamabhizinisi endawo nabathengi bamazwe aphesheya, abahlinzeki kanye nabalingani.

Sungula uhlelo oluhlukanisa isikhathi semidlalo nesikhathi sokutadisha. Ukwabela izikhathi ezithile zokurekhodwa, ukuhlela nokulayisha amavidiyo. Uqinisekise ukuthi akuphazamisi ama-session okufunda. Yenza isikhathi semisebenzi esiza ukuphatha ukucindezeleka njengokuvivinya umzimba, ukuzindla noma ukuchitha isikhathi nabangani nomndeni. Ingqondo nomzimba ophilile kubalulekile ukuze ulondoloze imikhiqizo kanye nokugxila.

Izinhlelo zezemidlalo zendawo zinikeza okuhlangene nakho okwabiwe ngazo, okuvumela abantu izizinda ezehlukahlukene ukuthi zihlangane, zihlangane ngenzalo efanayo. Ukubamba iqhaza kwezemidlalo noma ukuya emcimbini yezemidlalo yendawo kudala amathuba okuxhumana kwezenhlalo, kusiza ukubhidliza izithiyo nokwakha ubudlelwane.

Yini eyakwenza ukuba ube ngumdlali webhola onguchwepheshe, futhi yini ekushukumiseka ukuba uqhubeke nokwenza ezingeni eliphakemeyo kakhulu? Ungabelana nami ngomzuzu wakho ongasoze wawukhohlwa. Ulungiselela kanjani umdlalo omkhulu ngokomzimba nangokwengqondo? Yini eminye yemicimbi yakho yangaphambili komdlalo?

Imisebenzi yokuzijabulisa ihlinzeka ngokuphuma kwencindezi nokukhathazeka, okuvumela abantu abasha ukuba baphumule futhi baphinde bakhiphe. Lokhu kubaluleke kakhulu ezweni lanamuhla elihamba phambili, lapho abantu abasha bevame ukubhekana nengcindezi yezemfundo ephakeme nezenhlalo kanye nezakhamuzi. Ibeka phambili ukufinyeleleka nokubandakanya. Singaqinisekisa ukuthi bonke abantu abasha benethuba lokuthola imisebenzi yokuzilibazisa ekhuthaza inhlalakahle yabo engokomzimba, engokozwelo neyengqondo.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo kungaba nomthelela omuhle kakhulu empilweni yomzimba nakwezengqondo kanye namakhono omphakathi nokuxhumana. I-team sports, ikakhulukazi inikeza ngemvelo ehlukene yokukhuthaza ukuxhumana komphakathi, ukuthuthukisa impilo yezenqondo futhi kuthuthukiswe inhlalakahle yomzimba.

Ukuziphatha kuyikhona lempilo ebalulekile lezemidlalo lingasiza ekufundiseni. Ukudlala okuhle ukwethembeka nobuqotho. Bungamanani aphezulu agcizelela kwezemidlalo. Abadlali bafunda ukuhlonipha imithetho abaphikisani kanye nezikhulu, bakhuthaza umuzwa oqinile wokuziphatha. Ngaphezu kwalokho, ezemidlalo zifundisa abantu ukubaluleka kwezemidlalo kubandakanya nokuwina ngomusa nangokulahlekelwa yisithunzi. Lezi zici zikhuthaza umuzwa wenhlonipho nokuthobeka, okubalulekile ekukhuleni komuntu siqu nokukhethwa.

Ngiyakuqonda ngokuphelele uma unqikaza, ikakhulukazi uma ungakaze udlale ezemidlalo ngaphambili. Kepha ngifuna ukukuqinisekisa ukuthi iqembu lethu liyamukelwa kakhulu futhi liyasekelwa. Sinabadlali bawo wonke amazinga futhi abaqeqeshi bethu bayamangalisa ekusizeni ukuthuthukisa amakhono akho, futhi kuyindlela enhle yokuhlangana nabantu abasha futhi wenze abangani abahlanganyela izintshisekelo ezifanayo.

Gcizelela ifa lezamasiko ehlukene ezweni ngokubonisa umculo walo obonakalayo umdanso kanye ne-art. Fanisa amagugu ezwe ahlukahlukene ngokubonisana umculo wawo osebenzayo umdanso nobuciko. Lokhu kungenziwa ngokwesiko imibukiso kanye nama-workshop.